Molao mongwe o gantsi bakgweetsi ba o itlhokomolosang ke go boloka se kgale se se babalesegileng sa go latela se se ka bakang dithulano tsa kwa morago le dikotsi.

Nka lekanyetsa tirelo ya bese ka bone mo go lesome ka ntlha ya mathata a go ikanyega, kgotsofalo le go fitlhelega.

Go tokafatsa mafaratlhatlha a dipalangwa tsa botlhe jaaka mela e e kgethegileng ya dibese. Mafaratlhatlha a a atolositseng a diterene le go rotloetsa mekgwa e e jaaka, go tsamaya ka baesekele le go tsamaya ka maoto go thusa go fokotsa pitlagano ya pharakano ka di ura tsa tiro.

Batho ba ba sa tswang go ithuta go kgweetsa ba dirisa dikoloi tsa bona ba lebagane le mathata a go tshwana kana le go fa tseleng go kgalemeliwa ke batho mo tseleng le gore batho ba fela pelo jaaka baile sticker sa learners go supa gore ke baithuti ba bakgweetsi.

Nnyaa, nka se rate go nna mokgweetsi wa thekisi le gona nka se rotloetse bana ba me gore ba kgweetse di-taxi ka gonne mo tirong eno ya ditekisi go nna le gore go na le dikgotlhang tse di rileng tse ne gore kwa bofelong di ama batho mo e leng gore go feleletsa gona dintwa tse di kwa godimo ko bofelong batho ba gobala kgotsa ba tlhokofala ka ntlha dintwa tse di mo magaeng ga dithekisi tsa batho ba ba rileng le ba ba rileng. Seo se baka gore go sa nna tirisano mmogo magareng ga di-association tsa teng.

Ee, ke a le itse la go tsamaya ka dinao. Ke itse gape le letshwao la go ema, letshwao la go tsamaya le letshwao la go itukisa ka dirobotong fa re bua ka roboto. Ke itse gape le letshwao la go supa gore kwa pele go na le tsela kgotsa ga gona tsela gape letshwao la gore ka fa tlhoko gantsi la go fa tsamaega kgotsa ga go tsamaege.

Ke ne ke tla botsa baitseanape ba difofane ka thulaganyo ya difofane ditiego tse di ka nnang teng, thulaganyo ya tshoganyetso le le maano a puisano go netefatsa gore di goga ka nako mmogo le maitemogelo a bona a go laola kgatelelo ya mogopolo le kgatelelo mo di tikologong tse e e nang le dikotsi tse di kwa godimo.